angivumi ngombana abantu laba bakhumbule bonyana abakhambi babodwa eendleleni, bakhamba nabantu abasafunda ukutjhayela begodu nangekhe balandele imithetho yeendlela bazokufaka abantu abasafunda ukutjhayela ekingeni ngombana bona abazi lutho, basalandela umthetho wendlela. Laba abangafuni ulandela umthetho wendlela bazozithola basekingeni khulu begodu nabantu laba abasafunda ukutjhayela bazokufaka abantu laba abafunda ukutjhayela ekingeni ngombana bona abalandeli umthetho.

ngokuya kobujamo ngombana iSewula Afrika izinto zikhuphuka zikhuphukile, nabo kufuzekile bonyana bakhuphuke ngombana amafutha wokukhamba kweenkoloyi ahlala akhuphuka njalo eSewula Afrika. Lokho kubangela bonyana iinthuthi nazo zikhuphule ngombana angeke bakghone ukusithatha ngemali encani ekubeni iinthelo zabo zidla imali enengi yokobana bakwazi ukuthi basiphekelele lapho siya khona, kungebangelo iSewula Afrika lihlala liphezulu ngeentengo zalo.

Ebangalibekela amathraga matjhumi abunane ngombana ithraga lilayitjha izinto ezibaluleke khulu nofana izinto eziyingozi khulukhulu. Kufuzekile bonyana lingagijimi ngalelabelo eliphezulu khulukhulu, kufuzekile bonyana likhambe ngebelo eliphasi ukuze izinto eliziphetheko zifike zisabulungeke kuhle, kungekho into ephukileko nofana kungekho umuntu ongene ebungozini. Sikhumbule bonyana abantu bamathraga nabo endleleni bakhamba nabanye abantu abatjhayelabko, abasibodwa endleleni.

Kufanele ibe sebujameni bokuthi wena muntu loyo ukubizile ngomaliledinini wakho bonyana ize izokuthatha, lapho-ke izokuza izokuthatha. Ayifani njengeteksi uyijamise noma kukukuphi, uyayibawa efowuninakho bese-ke lapho-ke izokuza kuwe lapho ukhona izokuthatha, ihlukile neteksi. Iteksi uyikhwela noma kukukuphi, i-Uber isuka lapho ikhona ize kuwe mara iza kuwe nangabe uyicelile ukuthi ize kuwe, izokufika ngesikhathi oyifuna ngaso.

Awa, asiminyani khulu ngombana ngeteksini kunama-seat aneleko bonyana kuhlalwe kiwo. Angekhe uthole omunye umuntu ajame ngeenyawo ngaphakathi kweteksi, lokho akukavumeleki emthethweni ngombana kuzokwenza abantu bonyana bangene engozini. Nakuyokwenzeka ingozi umuntu ojame ngeenyawo ngeteksini uyozithola asengozini ekulu khulu ukudlula woke umuntu, angazithola aphume ngefesidere nofana aphume ngomnyango, kungaba buhlungu khulu nakungenzeka into efana njengaloyo.

Iye, lokho ngibona kungaba kuhle khulu ngombana amateksi aphazamisa ezinye iinkoloyi endleleni begodu batjhayelisa abanye abantu kabuhlungu bakhohlwe bonyana indlela le akusiyo yabo, indlela le ngeyeenkoloyi, ngeyawoke umuntu ohlala eSewula Afrika unelungelo lokobana akhambe endleleni leya. Abantu bamateksi bona bayamotjha ngombana bafuna ukuthi bakhambe bona babodwa ende angeke kukghonakale, kuzokuba rerhe bonyana babenzele yabo indlela la bazokukhamba khona, kwaziwe bonyana lapha kukhamba abantu bamateksi bodwa.

Bakhuphule iintengo zebhesi. Kufuze bonyana baqale bonyana abakhweli bakhwela kuhle abaminyani ngaphakathi kweembhesi, iimbhesi azisajami endleleni, iimbhesi azisese maratha begodu baqale bonyana bafika basa bulungekile emberegwenabo begodu baqale bonyana iimbhesezi azibafakeli amakhaza nabasuka eendaweni zangekhabo baya eendaweni zabo zokwahlukahlukana zokUberega begodu baqale nokuthi iimbhesezi zibafikisa ngesikhathi lapha kufuze ukuthi babe khona, emberegweni wabo, then nangabe kunjalo, into nangabe irerhe yoke, lapho banelungelo lokobana kungakhuphula iintengo zokukhwela.

Kungabasiza khulukhulu ngombana abantu abarhola umndende imali yabo yincani khulu, angekhe bakghona bona bonyana ukuthi nakukhuphuka iintengo zebhesi bakghone bonyana babhadele. Kungabanceda khulukhulu ukuthi bayehlise iintengo nofana zingakhuphuki iintengo ngombana abafani nabantu ababeregako begodu imali bathatha isikhathi ukuze bathole imali. Abafani njengabantu ababeregako, abantu ababeregako kusuke kubengcono kibo, nemalabo iyabonakala.

Iintjhijilo zabantu abakhambisa iimbhesi ukuya kude kukuthi iimbhesi zakhona uyithola ibhesi ingasisebujameni bokuthi ingasuka la, ikuse kude. Uzithola nawukhamba ngebhesi enjalo, ikhamba ijama, ikhamba ijama begodu nangaphakathi ayisiseqopheleleni eliphezulu lokobana ungakhamba ibanga elide. Uzithola sewudiniwe nawuhlika ngaphakathi kwayo, uzithola uphethwe yihloko, uzithola inyawo zakho zibuhlungu.

Bungozi bokobana lapho uyokufika khona, ukuyokufika ebusuku begodu usese nokuthola ubungozi bokuthi bakubambe ikunzi nofana ulahleke, ungaboni lapha uya khona ngombana sekusebusuku khulukhulu begodu ubungozi obunye ongabuthola, ungazithola sewuthathelwe yoke into onayo esikhwameni nemali neempahla, uzithole ungasenandawo la ungafihla khona ihloko nofana uthi nawufuna indawo uthole iindawo zoke zivaliwe ngombana ukhambe ebusuku khulukhulu, azange usakghona ukuthi uthole indawo.

Awa, ngurhulumende kukuthi abathengele iimodere ezinengi ukuze amarhwebo wabo akwazi ukuthuthuka begodu abancede urhulumende. Lokho kuzokwenza bonyana amarhwebo wabo aye phezulu begodu bakwazi ukwenza imali begodu bakghone ukusirhelebha lula, sithi nasifuna iinkoloyi sizithole ngesikhathi. Urhulumende anganceda khulukhulu nakangarhelebha abantu labo bemabhizinisi afana njengalabo abathengele iinkoloyi, abarhelebhe.

okubola masinyana ngombana uyozithola sewusekingeni, uyothola ukudla lokho sekunuka ibhesi yoke ngombana ukhamba ibanga elide, ngapha ibhesi iyatjhisa ngaphakathi. Ukudla lokho kuyokubola, uthole sewunukisela woke umuntu ongebhesini, uzithole sewusekingeni ekulu khulu ungasazi bonyana ungenza njani ukuze ucime iphunga elifana njengalelo.

Ihlangothi engilithandako ngeenthuthi ezibizwa bonyana yi-Uber nofana ama-Bolt, ukuthi ufika endaweni oya kiyo usaphephile begodu zikuhlisa egeyidini yalapho uya khona. Angeke uthi ukhamba ne-Uber uzwe kuthiwa batjho wetjiwe, or ulahlekile, angekhe. I-Uber ikufikisa lapho uya khona begodu angekhe bebakwenzela nobutsotsi bokuthi batjho ubanjwa iinkunzi nofana ini ini, uhlika egeyidi yalapho uya khona. Ikuthatha egeyidini, ikuhlise egeyidini yalapho uya khona, napo ubujamo engibuthanda ngayo i-Uber nofana i-Bolt.

Mele bakhambe ngababili ngababili ukuze bakwazi ukuphumuzana omunye nakareye ibanga elide ngombana ithraga iyadinisa begodu uzozithola usebujameni bokuthi ufuna ukuphumula, nawuthi uyaphumula uzithole sewenze ingozi ngombana awuphumuli ngokwaneleko, uzithola sewusekingeni. Kufanelekile bonyana bakhambe ngabili ngabili ukuze omunye nakadaniweko, omunye ayithathe areye, bakwazi ukuphumuzana. Nabangaphumuzaniko uyozithola usekingeni ekulu khulu.

Okuhlukumezako ngokukhamba ngesibhesi ukuya emberegweni kukobana iimbhesi zimakhaza. Kwesinye isikhathi uzithola zingafiki ngesikhathi. Lapho okhunye nithi nisathatha ikhambo lenu lokuya emberegweni, ibhesi ivele ife endleleni uzithole ungakafiki ngesikhathi esaneleko bonyana ufike emberegweni wakho, uzithole sewuladelwe, uzithole sewulwa namakhuwa wakho akuphetheko ngesibanga sokukhamba ngebhesi. Ibhesi yenza ikhambo lakho libe stararha kwamambala ngombana kwesinye isikhathi uthi nawuyilindileko uyithole ingakafiki nofana umuntu oyireyako alove. Athi nakalova njalo, nina abakhweli nizithola nisekingeni khulu ngombana nakalovako akanitjeli bonyana angeke eze kusasa emberegweni, ngibona ngaye angekho emberegweni. Lokho kuyanikatelela bonyana nikhambe niyozizumela enye ibhesi eningayikhwela, lokho nakho kwenza njalo kudla isikhathi esinengi ngombana uzithola sewudle isikhathi esinengi ungakafiki nemberegweni.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni lapho kunganaskontiri kukobana ibhesi ingazithola isekingeni nofana ningathola niwile, nisengozini ekulu khulu ngombana ibhesi ayikghoni ukukhamba endleleni lapho khona kungasikontiri. Sikhumbule bonyana ibhesi ilayitjha abantu abanengi khulu, ukukhamba kwayo lapho kunganasikontiri khona, iindlela zizithola zizimbi khulu, kunemigodigodi eminengi. Lokho kungafaka abantu abakhwela ibhesi ekingeni khulukhulu. Bangazithola abanye bahlongakele, kungatholakala imindeni ilila khulu ngombana ibhesi yona akusiyinto eyenzelwe bonyana ikhambe endleleni lapho kunganaskontiri khona ngombana ilayitjha abantu abanengi begodu angeke ikghone bonyana ukuthi ijame tsi endleleni lezo ezinjalo, zinemigodigodi. Izithola isekingeni kwamambala ngombana nakunjalo, imigodi leyo uyoyithola ingenile ibhalelwa kuphuma, igcine seyilimaza abakhweli bayo laba abangaphakathi.

Nawuphathekile ebhesini ekhamba isibanga, ukatelelekile bonyana ukhambe uyokubawa umtjhayeli otjhayelako bonyana ajame ngombana akukho lapho khona ungazikhulula khona ngebhesini. Kuzokukatelelekile bonyana umbawe bonyana esitopini esizako ubawa bonyana ajame, ukwazi bonyana uyozikhulula. Nawungenzi njalo, uzozithola usemrarweni omkhulu khulu ngombana ibhesi ayinazo iindawo lapho khona umuntu angazikhulula khona, kuzokukatelelekile bonyana ujamise umtjhayeli, umrabhele bonyana ubawa bonyana ajame eqajanyana ukwazi ukuthi uzikhulule ngombana ibanga enilikhambako lide khulu ende sikhumbule bonyana ibhesi nayikhambako iyananaba, ayifani njengezinye iinkhweli.

Unobangela wokobana kukhuphuke imali yokukhwela iimbhesi kukobana urhulumende wethu naye simthola akhuphula iimbaseli zokukhambisa iinkoloyi mihla ngamalanga, lokho kukatelelekile bonyana abanikazi beembhesi nabo bazithole bakhuphula imali yokuthenga amathikithi nofana yokukhwela ibhesi ikuse ekhambeni leli oya kilo. Unobangela kukobana urhulumende wethu usuke akhuphule iimbaseli lezi ezenza imodere nofana ibhesi ikhambe, uzikhuphula mihla ngamalanga uzisa phezulu. Kuyakateleleka bonyana abatjhayeli beembhesi nofana umnikazi webhesi naye azithole akhuphula ukuze akwazi bonyana abhadele abareyi namkha abantu abatlhogomela iimbhesi zakhe.

Kungithinta khulukhulu ngombana ngizithola sengiberegisa imali enengi khulukhulu, ukukhwela kunokuthi imali leyo ngiyiberegisele ukwenza izinto zangendlini. Kungithinta khulukhulu ngizithola nginganamali inyanga isathoma, ngizithola ngiboleka iimali ebantwini ngombana angisakghoni bonyana ngingakghona ukwenza izinto ezirerhe. Ngombana ibiza khulukhulu imali yokukhwela.

Ukobana bayazi bonyana abantu bayolithenga ithikithi, abanayo ngenye enye indlela abangenza ngayo. Bakatelelekile bonyana bawathenge amathikithi, ngombana abakwazi bonyana bayokukhwela ngani nangabe abaphumeleli ukuthenga amathikithi. Begodu iimbhesi zinabakhweli abanengi khulukhulu, angekhe bajike bangawathengi amathikithi ingakho bangawehlisi.

Kubalimaza khulukhulu ngombana nawuthi uyaqala, abantu ababerega emakhwitjhini abatholi imali enengi kangako, kokuthi bakwazi bonyana bondle imindeni yabo begodu bebathenge amathikithi weembhesi. Kubalimaza khulukhulu bazithola sebaberegela yona ibhesi le, baberegele ukuthi nedi sebathole ithikithi lokuthi bakghone bonyana bafike emberegwenabo. Balimala khulukhulu abantu ababerega amakhwitjhi, ngombana nemali abayithola lapho yincani.

Ngingathanda bonyana abanikazi beembhesi, bathome babuze bonyana abantu abakhwela ibhesi bazokukghona bonyana ithikithi likhutjhulwe, ngaphambi kokobana balikhuphule. Ngombana lokho kuzokurhelebha bonyana abantu abakhwela ibhesi, nabo bakghone ukuveza imibono yabo yokobana bazokukghona namkha angekhe bakghone, bonyana balikhuphule nofana bangalikhuphuli.

Abanikazi beembhesi kufuze baqale bonyana iimbhesi zabo, nazo zilungele bonyana bangakhuphula iintengo zamathikithi na. Ngombana nawuthi uyaqala bakhuphula iintengo zamathikithi, kodwana iimbhesi ezikhwelwako zimaratha begodu uthi ungakafiki nalapho uberegela khona, ibhesi ivele ifele endleleni neyisakhamba. Laphokhunye ezinye ziyavutha endleleni begodu uzithola sewufika emberegwenakho uladelwe, uthole sewucabana namakhuwa uzwe sebafuna nokukuqotha ngombana umbango yibhesi, ibhesi obowukhamba ngayo iliratha.

Iye, kufuzile urhulumende angene, ngombana urhulumende nguye umjameli wabantu. Kufuzile bonyana angene akhulume nabanikazi beembhesi, bonyana angakhuphuli khulukhulu ngombana abantu abanayo imali, naye urhulumende uyakghona ukubona. Ngombana nguye umuntu obona abantu boke abaseSewula Afrika, bonyana bathola imali engangani bangakghona bonyana amathikithi webhesi, akhutjhulwe namkha angakhutjhulwa na.

Iye, abatjhayeli beenkoloyi nabo bangazithola bakhwela iimbhesi, nange iimbhesi amathikithi wakhona angehla. Ngombana ukukhamba ngeyakho ikoloyi kubiza imali enengi khulu, kunalokha nawungaberegisa ithikithi nasele sebalehlisile. Ngombana nawuyolithola balehlisile uyokuthola uzithola sewuba nemali enenganyana, ongakghona bonyana uyibeke ibe yinengi ukhambe ngeenthuthi zomphakathi.

Ikhutjhulwa ngombana iinkhamphani zidlelezela ababeregi, babona ngathi abakhweli banemali enengi kodwana abakhweli abanayo imali. Sikhumbule bonyana abakhweli baberegela imindeni, basuka la baya ngemakhwitjhini bayokufuna imali yokukondla imindeni yabo kodwana abanikazi beenkhamphani zamabhesi, ababacabangeli ngombana bakhuphula ithikithi mihla ngamalanga. Abakhweli bazithola sebasemrarweni omkhulukhulu begodu bangakghoni bonyana bangathola amathikithi, ngombana imali uyithola sele seyiba yincani. Ingakho imiberego iphela ngobunengi.

Mina ngibona itjhugululwa ngaphandle kokubatjela, ababacabangeli abantu abadosa emhlweni, ngombana ngathana bebabacabangela bebazokuthi ngaphambi kokobana bakhuphule iintengo zamathikithi wokukhamba kwebhesi, bathome bababuze bonyana bazokukghona bonyana bakghone ukuthenga amathikithi lawo na, abantu abadobha phasi abangana litho. Kodwana bona amakhamphani weembhesi la, avele akhuphule iintengo zokuthenga amathikithi zibe phezulu khulukhulu, bangakezwa abantu abadosa emhlweni bonyana bazokukghona ukuwathenga na.